Nna ho bona ke ithutile ntho tse ngata tsa hore ke itlhokomele jwang. Hobaneng ke kgona ho itowa hlooho, ke kgona ho ikenya manala, ke kgona ho ikenya dintshi mme ke kgona le ho iketsa make up-o. Ke ka baka la tsona dintho tse ke di boneng ho tsona di-influencer ka mesebetsi e ba e etsang ya hae. Hodima moo, ke kgonne hore ke iketsetse yona head board.

Dipapadi hangata di ka o etsa o ikutlwe o se hantle hobane nako e ngata o bo lebelletse hore le tla hlola ho bo sa etsahale jwalo. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore ha o le motho ya latellang dipapadi, o se kebe wa kenya pelo ya hao haholo ho tsona.

Ntho e ke boneng e hlokeha haholo ha ne re shebeletse cricket-e le bana ba ka, ke hore bana ba bangata bane ba sena seo ba se jang mme seo se ne se etsa hore ba se ke ba dudiseha. Ke ka hoo ke nahanang hore nka qala kgwebo ya ho rekisa tsona dijo tse tla beng di jowa ke bana. Mme ke nahana hore tjhelete e ka bang ten thousand rand ekaba hantle hore ke qale kgwebo ena.

Ho na le App eleng hore motho o tlameha hore a be le yona mohaleng wa hae hore a tle a kgone hoba le lekeno leo la tjhelete. Hobane App eo ke yona e bontshang hore o motho ya ikwetlisang hobaneng eo balla tsona di-step-o le tsohle tse leng hore wa di etsa di a hlahella hona mohaleng wa hao ho yona App eo, le nna ke se kileng ka se etsa hore ke be le lekeno. Ke download-ile yona App eo.

Ho thata hore o etse bana ba tlohelle ho bapala di-game founung hobane ke seo ba seng ba se tlwaetse. Empa ke nahana hore jwalo ka motswadi, ha o ka wa bapala le bona kapa wa ba tshepisa se seng ba ka dumela hore ba bapale ka ntle ba ikwetlise. Ke ka hoo ke nahanang hore nna jwalo ka motswadi, seo ke tlamehang ho se etsa ke ho bona kapa ho sheba hore na ba batla eng bana ba ka? Mme ke ba tshepise hore ba tla se thola seo ba se batlang ha feela ba ka dumela ho bapala le nna ka ntle.

Ke nahana hore nka e kenya empa eseng ka nako tsohle hobaneng ha se ka nako tsohle moo eleng hore ho hlokeha hore o be o sebetsa le batho ka sehlopha. Dintho tse ding wa kgona hore o iketsetse tsona o le mong. Empa moo o hlokahalang hore o sebetse ka sehlopha, ke hona teng moo o ka kenellang teng wa etsa dintho le basebetsi mmoho.

Ke nahana hore seo o tlamehang o se etse pele, ke ho batlisisa haholo ka papadi enana ya setsi sa maemo a hodimo. O shebe hore na o ka kgona hore o kenelle ho ikwetlisa ha mmoho le batho ba tla beng ba ikwetlisa. O shebe hore ho tlabe ho ikwetlisetswa hokae le hore makeno a teng ke bokae.

Ke nahana hore ke nnete bokgoni bona bo teng ebile ho a etsahala hore batho e be baetapele ba hlwahlwa ha fela o ikemiseditse. Hobane ho fihlella moo le wena o seng o le moetapele, o ruta ba bang ba tlang ka morao ho wena hore ho bapala jwang? Ho ikwetlisa jwang? Le hore dintho di tsamaya jwang? Ke ka hoo, ke nahanang hore ba kgona hore ebe baetapele mme ba tswelle pele bophelong.

Ho lema le nna ke ntho eleng hore ke a e rata mme ke thola hore ha ke lema ke hlabolloha. Empa ha e le ho hlwekisa jarete ha se ntho eleng hore ke e kgothalletse empa kena le ho e etsa ka matsatsi a mang. Ho lema hona ho etsa motho a ikutlwe a hlabollohile haholo hobaneng o ikutlwa ekare o polekeng kapa o sebakeng se eleng hore ha wa se tlwaela ha o lema. Ke nahana hore ke dijalo tse bang le ntho eo ho rona jwalo ka batho.